Medical Aid ke yona ha ngata e patalang di-company tse private hobane ha se di-company tseo government e di patalang di ikemetse ka botsona. Medical Aid e bohlokwa haholo hobane le ha o kula o kgona hore o ye ngakeng ka pele ka yona, o lo fumana thuso ka pele. Ha o tla ho dipetlele tsa government ha o kgone ho thola thuso ka nako.

Ke qetelletse kgale haholo ho banka internet-eng ka hobane di teng ditlamorao tse leng tse leng hore di le tsaba teng tsa hore ho ba ne le batho ba e leng hore ha ba tsebe le hore ba ka etsa jwang ka yona .

Ngata tsela tseo o ka tsamaisang ngwana hore a ye sekolong. Ho na le loan dibankeng tse ding ba re nke di-student loan. Di thusa haholo hobane ngwana a ka kgona hore aye a ye sekolong ka yona tjhelete eo ya lona ha fetsa ho thola mosebetsi ba tla hula hanyane hanyane mo mokgolong wa hae oo a tlabeng a o kgola, ha fetsa dithuto tsa hae.

Ha o na phapang ho hang eo nna ke e bonang. Hobane ya tshwana, le hore ke Long way. Kolotisa .

Ho bula karata ya sekoloto ha o bonolo haholo ebile ha o tseba hore o ka se se patale, empa ha o tseba hore o tlo se patala, ho tlaba bonolo haholo hore o e bule ka hobane e a thusa haholo.

Nka lakatsa haholo ho ba le tshireletso ya bophelo life cover. Ke kgone ho kenya e leng mme wa ka, ntate wa ka le ngwana ka. Ke sebetsa call centre ya ko moloi . Ke thola tjhelete e kang dikete tse hlano. Nka kena jwang? Ke patala bokae ha ke kentse mme le ntate le ngwana ka?

Ho ya phomolong ya moshwelella ke hore o so fihlile dilemong tse kang sixty ho ya hodimo. Melemo ya teng ke hore ba o fa tjhelete e leng hodimo haholo.

Ho tla tlametse hore ho ba ne le tjhelete o dulang o e kenya kgwedi le kgwedi ekang three hundred rand. Hore o kgone hore ha o so ya pension-eng ebe e seng le ngata hore o tlo kgona ho etsa dintho tsa hao hobane o tlabe o sa hlotse o sebetse .